A ndzi nga n'wi vutisa leswaku u titwa njhani ku kumeka a ri eka ntlangu wolowo nakona u fike njhani hikuva na mina ndza swi tsakela ku tikuma ndzi ri kona.

Yi dyondzisa leswaku hi van'we swi nga ri ku u huma kwihi kumbe u vulavula nsimu leyi.

Loko wo ze u sungula ku tlanga ivi u fika laha u helelaka ku tlanga xigolonyana xa wena xi kumeka xi nga ha ri na nchumu swi kombela leswaku se ku tlanga paternal ra ya wena wa wena nkarhi wu herile.

I bolo ya milenge hikuva wu na vutiolori mi va mi kha mi tsutsumatsutsuma naswona i ntlangu wa kahle swinene.

E-e hikuva hi xitalo mitlangu leyi yi va ka yi tekeriwa ngopfu enhlokweni kumbe u yi vonaka lomu ka va xiyanimoya kumbe eka maphephahungu hi xitalo ku va ku ri mitlangu ya vanhu va xinuna.

E-e a ndzi se tshama ndzi vona ina ndzi vona swi nga pfuna hikuva swi nga hlohlotelo na lava va chavaka ku nghenelela swa mitlangu.

Vuvavi na dyondza leswaku u fanele u swi tiva ku ri loko u suka laha u ya kwini naswona u ya helela kwihi laha u helelaka kona ku na yini ku tlangiwa hi voko rin'we.

Loko munhu a tlanga bolo u tlangela swilo swimbirhi u tlangela ku wina kumbe ku hluriwa ku hluriwa naswona a swi vuli leswaku a hi nge koti ku ya emahlweni munhu u va a tlhela a cina.

I netibolo hikuva ndzi kule ndzi kha ndzi tlanga wona kusukela e primary a ni nghenelela mitlangu ya ti netball.

Swi va na mbuyelo wa leswaku va va va kha va tlakusa ikhonomi hikuva va va va kha va tirhisa mali lomu va tlelaka kona va fika va ku hakela.

A ku na mitlangu ya kahle yo aka eka tiselulafoni.

A ku na mitlangu lowu vanhwanyana lavisana va yimaka xin'we mitlangu leyi nga kona vanhwanyana va rima hi le ximilana vafanele va nyama hi xifana nakona vafane va phikizana na vafana kuloni va vanhwanyana va phikizana na ku ya xava nhwanyana.

Ku nyikela mitirho eka vantshwa hikuva mintirho yi le ku kaleni swinene.

U titwa njhani loko u ya emavhengeleni ku hlangana na vanhu va ta tsakela u swi kotise ku yini ku sivelela eka xiyimo lexi va nga le ka xona eka timhaka ta bolo.

Mintlangu yi kahle swinene naswona yi endla leswaku rihanyo ra wena ri hlayiseka na yi nghenelela timhaka ta mitlangu.

Emadorobeni i ku languta mavonakule no hlaya swo rungula na swo hambanahambana emakaya i ku tlanga mitlangu.

Va fanele ku gym-a u ta toloveta miri wa wena u tsutsumatsutsuma hikuva eka mitlangu na tsutsumatsutsuma naswona u fanele u ta boheka leswaku u nga ti karhi.

Yi pfuna leswaku rihanyo ra wena ri tshama ri hlayisekile hikuva u va u ri karhi u tsutsumatsutsuma u gym-a miri wa wena u ta tshama u hlayiseka.

Ina swi nga pfuna hikuva van'wana va heta na na two years vanhu eka ntlangu wun'we swi endla leswaku loko se va vasesi kumbe va buti na buti hi ka vuxaka.

E-e ma kahle hikuva nkarhi wun'wana va vona swilo swo huma endleleni na ka ti computer teto.

Ndzi nga n'wi vutisa swivutiso swinharhu hi nkarhi wun'wani leswaku nkarhi wa mina wu nga hatli vuyeriwile ndzi nga se vutisa swilo leswi ndzi lavaka ku ku swi tiva ndzi nga n'wi vutisa leswaku hi swihi swilo leswi a hlanganaka na swona nakona i swi hlula njhani.

Hikuva a wu na nkarhi wo famba u ya hala na hala u nga swi tivi ku ri u lava yini u tshama u ri busy u ti lulamisela timhaka ta mitlangu.

I mitlangu ya ka inthanete hikuva munhu o va a hlayisekile hikokwalaho ka ku u yi vonela endlwiniI.

U fikise ku yini laha u nga kona sweswi u titwa njhani loko xipano xa wena xi nga winanga u titwa njhani loko u korile.

Bolo ya milenge hikuva yi khoma number one hi murhandziwa kumbe ku twisisiwa ya vanhu vo tala.

I rimbewu ra xinuna i dyondzisa leswaku u kota ku pimanyisa kahle swilo.

I mitlangu ya bolo ya milenge na ntlangu wa netibolo hikuva i mitlangu leyi vanhu va yi twisisaka ngopfu no yi rhandza naswona yi tlangiwa hi rimbewu ra xinuna na ra xisati.

Vanhu va tirhisa khadi ku ti olola na swivhilwana.

Hi loko xipano xa n'wina xi nga winanga kumbe wun'wana wa vanhu lava mi nga va tshemba eka ntlangu walowo a kumeka a nga ri kona a nga va a ri ekuvabyeni kumbe a khomeletiwe hi swin'wana swa xiyimo.

Hileswaku u kota ku vona nyiko ya wena loko swi ta eka swa mitlangu.

I Caster Semenya i munhu wo tsutsuma swinene u winile eka xipano xa Afrika-Dzonga laha a nga tsutsuma a khoma number one.

Ina, hikuva ha swi kota ku va hi karhi hi tlangela xipano xin'we eka xipano xexo ku nga va ku hlangane vanhu va nharhu va tindzimi to hambana na vambirhi va tinhlonge to .

Ndzi nga hlamuseta hi vuenti na vurhon'wana ndzi tlhela ndzi endla leswaku va swi twisisa leswaku leswi swi nga le ku vulavuriweni i mavun'wa ndzi nga teka xiboho xa ku lavisisa ntiyiso ndzi lava vumbhoni hikuva loko ku nga ri na vumbhoni hambi ndzo vulavula a ku na lexi va nga ta xi endla ve nge ndzi tshembi ndzi nga lava vumbhoni.

U fanele u pirakitisa no ti tshineta ni vanhu lava va nga ni vutivi mayelana na swikili sweswo leswaku u ta kota ku .

Va seketela hi ndlela yo ya eku hlalereni ka bolo.

Ina hikuva loko va hlanganile va kota ku dyondza swin'wana hi matiko man'wana nakona va vona na leswi a swi va tumbelerile eka matiko malawo.

Yi hunguta hi ndlela yo loko u ri busy hi yin'wana ya mitlangu u va u ri ku jimeni na hi tin'wana ta .

Swi khumba hi ndlela yo tsakisa swinene hikuva vanhu lava taka hi le matikweni ya le handle va ta va va ri busy va xavaxava no lava ku dyondza swin'wana hi tiko ra hina va karhi va xava eka mabindzu wa ha na .

E-e, hikuva a ku se tshama ku endliwa mitlangu ya mphikizano ya timovha eAfrika-Dzonga laha ku hlanganaka matiko ye le handle.

Hileswaku ku hlangana vanhu va tinxaka to hambanahambana va karhi va kombisa tindhavuko ta vona hi ku hambana ka tona.

A ku ri na ntlangu wa bolo ya milenge ku tile vanhu va le tikweni rin'wana vanhu a va tsakile swinene emugangeni tivhuvhuzela a ti ri karhi ti chayiwa na swipyiriri a swi ri busy naswona vanhu a va tsakile van'wamabindzu na vona a va ri karhi va xavisa leswaku vanhu va nga khomi hi ndlala loko va karhi va yimbelela tinsimu ta bolo va pfa va ncakunya .

A va pfumeleriwi hinkwavo hikuva van'wana a va na yona nyiko eka swa mitlangu.

Wu nga endla leswaku wu aka ndhawu laha ku nga ta hamba ku endleliwa kona swa mitlangu ndhawu ya kona yi va yi ri ya xiyimo xa le henhla naswona yi languteka yi tlhela yi va na .

Ni endla leswaku ntsengo walowo wa mali wu tirhela vona naswona wu tirhisiwa eka swilo leswi bohaka.

Hileswaku eswikolweni ku fanekele ku va ni ntlangu wa thenisi leswaku va ta kota ku kuma vana lava va nga ni ntokoto ni vutivi eka ntlangu wa .

Hileswaku loko influencer yi ri na valendzeri vo tala yi navetisa brand yo karhi loko brand yaleyo yi xaviwa kusuka eka valandzeleri va influencer leyi yi nga navetisa brand yaleyo ku na ntsengo wo karhi lowu yi wu kumaka.

U nga tikuma u tirhise na mali leyi a wu nga fanelanga u yi tirhisa.

E-e, hikokwalaho vutomi bya vona a nga byi tivi u va tiva ntsena eka inthanete.

I ku n'wi xavela riqingho leri ri nga ngheniku eka inthanete.

Hileswaku loko wo ze i ti toloveta swa tika ku huma naswona rin'wana ra masiku u ta tikuma u tirhisile ni mali leyi a wu nga fanelanga ku yi tirhisa, mali leyi a wu fanele u endlile swilo swa .

A ya ha ri kona hikokwalaho vana va masiku lama va rhandza vutomi bya le handle a va na vona nkarhi wo tshama hansi ni vakokwana.

Masiku lawa vana va tshama va khomelerile tiqingho ta vona va tshama va ri ka inthanete kumbe ka social media.

Mathumbani ku yimbelela tinsimu no cina.

Ina, hikokwalaho swi endla leswaku vana va nga teki nkarhi wo leha va ri karhi va endla swilo swo huma endleleni.

Ku endliwa mitlangu yo hambanahambana hi mugqivela egirawundini ku ya hileswaku wena u na vutivi bya yini kumbe u tsakela yini ta tsakisa swinene ku va ku ri na vanhu vo hambanahambana.

Mphikizano wa swa mincino ku va na leswi swi winiwaka, vanhu va rhandza ku cina naswona va rhandza ku twa tinsimu to hambanahambana.

A landzelela ntlangu wa swa swipotso loko a ha ri exikolweni.

A hi hlengeletanini ku huma mitlawa yimbirhi kumbe ku hundza hi ya tlanga bolo ya milenge ya vanhwanyana.

Ku yimbelela khwayere no tlanga ntlangu wa bolo wa netibolo.

Ehenhla laha ya hi ya hi ya cina mincino ya ndhavuko ku ri mphikizano.

Ntlangu wa bolo, ku cina, ku yimbelela hikokwalaho vanhu va rhandza swilo swo hambanahambana.

Swi endla leswaku u nga hleketi ngopfu u ta va u ri karhi u hlekelela na van'wana naswona u ta va u ri karhi u twa switori swo hambanahambana leswi swi nga ta endla leswaku u twisisa leswaku swin'wana a swi hlangani na vona u ri wexe evuton'wini.

Hi mitlawa hikokwalaho hi kota no tlanga mitlangu yo hambanahambana loko hi hlanganile.

Hi nga tshami ndhawu yin'we a hi humeni hi vona swin'wana lomu handle hi wisisa mihleketo a hi fambeni hi ya tlanga na van'wana vanhu.

Hileswaku vanhu va fanele va huma kan'we en'hwetini va ya ti tsakisa hi ntlawa.

Ku kumeka ku ri karhi ku tsakisa swinene leswi swi endlaka leswaku vanhu va tlhela va swi tsakela ku tikuma va ri eka ndhawu yeleyo nakambe.

A ndzi ta languta swin'wana swa swiendlakalo leswi swi nga ta ndzi tsakisa ehandleni ka leswi swi yirisiweke.

Hikokwalaho va rhandza swa vurimi naswona i vanhu lava va rhandzaka ku dya swakudya swa matsavu mihandzu.

Swi kahle swinene hikokwalaho u wisisa na miehleketo ya wena u va u ri ku ti tsakeleni na van'wana vanhu.

Hikokwalaho loko u ri karhi u byala eswirhapeni miehleketo ya wena yi va yi ri eka swimilana kumbe leswi u nga eku swi byaleni.

Swi endla leswaku va swi vona leswaku a va wexe laha evuton'wini va kona vanhu lava va va seketelaka.

U fanekele ku dyondzisiwa swilo swo hambanahambana hi leswi munhu a nga swi byalaka naswona ku dyondzisiwa na tinguva leswaku ku fanele ku byariwa yini hi nguva yihi.

Ina, a ndzi ta swi tsakela hikuva ndzi munhu wo rhandza swa vurimi.

Ina, hikokwalaho ku na vanhu lava va rhandzaka swa vurimi naswona va ti byalaka leswaku loko va kula va lava ku va n'wamapurasi.

Miroho ya muchayeni hikuva ya nandzika swinene naswona a yi teki nkarhi leswaku yi kula.

Ndzi vona va hungasa hi ndlela ya kahle hikokwalaho va hungasa hi ku endla swakudya swo hambanahambana leswi swi nga pfuna hikuva va nga nyika swakudya eka lava va pfumalaka.

Ndzi nga byala swiluva swa rihlaza hikokwalaho ndzi munhu loyi a rhandzaka muhlovo wa rihlaza.